Nkhuvo wa mucato wu tolovelekile swinene, laha swi endlaka ku ri maTsonga ya ti kota ku ti endlela swa ndhavuko swa vona.

Yi tlanga xiphemu lexo, vanhu va kota ku va va nga tshiki mintsheketo naswona va kula va karhi va tiva mintsheketo ku ya kondza va ze va ya lova kumbe ku hundza emisaveni. Laha va nga ta dyondzisa van'wanyana hi timhaka ta mintsheketo ya mindhavuko. Naswona swi hlayisa ndhavuko leswaku wu tshama wu ri kona.

Vantshwa va namuntlha a va swi tivi ku lunghisela swakudya swa ndhavuko hikuva, a va ha lavi ku dyondza hi ta ndhavuko kumbe ku leteriwa hi timhaka ta ndhavuko.

Loyi a ndzi ta tsakela yena ku va n'wana wa mina a n'wi teka as xikombiso, i xichudeni xa le dyunivhesiti. Hikuva swi nga endleka leswaku xichudeni xexo xi kumeka xi nga ha ri na mali ku ya yisa tidyondzo emahlweni.

Ndhavuko wa mina wu va seketela hi laha wu pfunaka vanhu lava va hanyaka va nga ri na vatswari, na lava va loveriweke hi ku ya hi ya lahla na vona. Naswona loko ku ri na swo nyika hi kota ku va nyika, ku va pfuneta ku ya lahla mufi.

Mina a ndzi ta n'wi vutisa leswaku loko a ha ri ntsongo a lavile ku va yini evuton'wini bya yena loko a ta kumeka se ni a kurile?

Ndzi vona ku ri mhaka leyi na mina ndzi yi tshembaka. Hikuva va kota ku va va hi pfuna hi swo tala, na loko hi ya emasirheni ku ya hi ya va phahla, swa kota ku va hi pfuneka. Na ku va hi hlamuriwa eka swivutiso swa hina swo hambanahambana.

Ndzi ehleketa leswaku ku ri mhaka ya ku va vanhu va ta tiva leswaku vona i maTsonga naswona va vulavula.

Ndzi vona ku ri mhaka ya ku va ku va ku hlanganisiwa tinxaka timbirhi, kumbe maxaka mambirhi, kumbe vanhu vambirhi. Laha mindyangu yimbirhi yi nga ta kota ku hlangana yi tivana.

Ndzi nga ka ndzi nga teki munhu loyi u va a suka eka ndhavuko wun'wana hikuva, a ndzi ma tivi mahanyelo ya ndhavuko ya vona. Naswona swi endla leswaku swi nga olovi ku va hi kota ku hanya hi ndhavuko wun'we, yena a ri eka ndhavuko wun'wana wo hambana na wa mina.

Swihlawulekisi i ku va a ri munhu wo ti rhandza, munhu wa migingiriko loyi a nga tshameki hi mavoko. loyi a a kumeke a rhandzaka ku sweka, ku kukula, na ku va a hlonipha vatswari va yena.

Mimpfuno ya ku va na swilo leswi hi swimbirhi, hileswaku ndhavuko wu wu endla leswaku u nga kumeki u lahleka na ku va u tiva ku ri u munhu wa njhani.

Mina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hikuva, vanhu vo tala va khale va tolovele ngopfu swakudya swa ndhavuko. Naswona va swi tiva leswaku swi endla leswaku swi hlanganisa vanhu vo tala.

Vateki va ti ambala tinjhovo kambe vatekiwa va ti ambala swibelani.

Ndzi faneleke ku swi tekela enhlokweni, i ku va ndhawu ya kona yi va yi ri na mati, yi tlhelaka ku va ku kumeka ku ri na gezi. Laha ndzi nga ta ka ndzi nga koti ku hlupheka loko ndzi lava ku endla swo karhi.

U fanele ku va na vanhu lava va nga ta langutela lava yimbisaka kumbe lava lava yimbaka. Ku va va vona mahanyelo ya vona, swakudya na hinkwaswo leswi va nga ta va va karhi va swi lava, ku va nyika swona hinkwaswo.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ta ku va u teka timanga, u ti kandzela, loko u heta ku ti kandzela, u chela leswiya swi lavekaka u heta u veka. Laha swi nga ta teka nkarhinyana ku va xigugu xi va xi humela erivaleni.

Mina ndzi vona ku ri vonelo ra kahle. Leswaku va va loko va hetile ku hluvula, va va se va kumeka va basile.

Mina a ndzi ta hlawula wa ndhavuko hileswaku ndzi va ndzi ti tiva ku ri ndzi huma kwini ekaya, naswona ndzi ta kota ku famba na ndhavuko wa mina wa laha ndzi humaka kona.

Mina ndzi vona swi nga ri vutlhari. Hikuva a tekiwile ekusunguleni. Naswona a swi nga ha lavi ku ri a tekiwa nakambe.

Swihlawulekisi leswi a faneleke ku va na swona. Xo sungula i ku va a ri munhu wa wa vutihlamuleri, naswona a ri munhu wo ti rhandza, loyi a hloniphaka vatswari, loyi a rhandzaka kereke naswona a nga ri munhu wo hanya mahanyelo ya mikhuva yo biha.

A ndzi ta tsala hileswaku ndzi rhandza ku khensa swinene eka nkucetelo lowu mi nga ndzi nyika wona evuton'wini bya mina. Laha ndzi nga kota ku va ndzi teka nkucetelo lowu ndzi kha hanya hi wona wu tlhela wu ndzi pfuna swinene. Ndzi rhandza ku khensa ndzi vuyelela hikuva swi endlile leswaku vutomi bya mina byi va byi kumeka byi hlayisekile.

Mina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hikuva swi endla kumbe ku va u ti tiva leswaku u huma kwini naswona u ya kwihi.

Tindlela leti a ndzi ta va dyondzisa tona hi le ta ku loko munhu a ku dyohelile a wu fanelangi na wena u n'wi dyohela nakambe hambe mi faneleke ku rivalelana mi tsundzuxana mi tlhela mi pfunana.

Hi ku vona ka mina Vukreste byi nghenisiwile hi valungu laha va nga ta na bibele leyi va nga fika va hi dyondzisa yona.

Tindlela ta ndhavuko ti lulamile swinene naswona ti tlhela ti kumeka ti basile.

Mina ndzi vona leswaku vatswari a va ta yisa vana va vona hikuva va ta kota ku ya kuma dyondzo leyinene leyi yi nga ta va pfuna ku ya emahlweni ni vutomi bya vona.

Mina ndzi vona swi nga lulamanga hikuva a hi vona ntsena kambe na vanhu kumbe munhu un'wana na un'wana u faneleke ku va a hanya hi ndlela leyinene.

Swiphiqo leswi vanhu va le madorobeni va hlanganaku na swona hileswaku loko ku nga ri na gezi na mati a ma koti ku kumeka naswona swi tikisela vutomi bya vona hikuva loko ku nga ri na gezi a ku na ku lumeka.

Hi tiko ra mina vuhosi byi vile bya nkoka swinene laha vanhu va kumekaka va pfuneka loko va lava ku pfuniwa.

Ntirho lowu bibele wu wu endlaku eka vutomi bya munhu i ku va munhu a kumeka a hanya hi ndlela leyinene.

Vavasati na vuswikoti swa vona va fanerile hi ku va va rhangela ku fana na vavanuna pfumela kumbe kaneta.

Mina ndzi vona swi nga olovi ku kuma ntirho eka ndhawu leyi ya tinxaka to hambanahambana hikuva xo sunguna a swi koteki kumbe a swi hlupha ngopfu ku va munhu a ya vulavula na munhu loyi o ka a nga ri nxaka wa yena.

Swikombiso swa vavasati emimitini i swa ku va va tshamela ku va va sweka va kukula naswona va tiva leswaku vana va vona va kumeka va tlela va dyini swakudya.

Leswiya swi endla leswaku munhu a tiva laha a humaka kona a tiva vakokwani va vona hi swivongo.

Mindhavuko yo hambana yi hlamusela hi ndlela leyo leswaku yi komba ku ri vanhu a va humi ndhawini yin'we naswona a va na mahanyelo man'we.

Mina ndzi vona ku ri rirhandzu a ri kona eka vanhu lava va tshamaku hi tindzimi to hambanahambana hikuva a hinkwavo lava va nga nga ta twana loko va vulavula naswona swi nga teka nkarhi wo leha leswaku va ti kumile va karhi va vulavula ndzimana yin'we.

Leswi swi endlekaka loko n'wanuna a ti boha hi vukati a nga humesanga mali swi endla leswaku loko a ya ta ya humesa u ta faneleke ku ya ngetela kumbe ku va a humesa ni mali yo tala swinene hikuva a tshama ni n'wasati a nga n'wi lovolanga.

Ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hikuva hi ku ya hi mitirho eka vanuna ni vaxisati yi kumeka yi hambanile swinene.

Mina ndzi vona ku ri mhaka yo ya ku vanhu vo tala a va ha byi rhandzi ku va va tikuma va ri kunweni eka byala bya xintu kambe va ti rhandzela byala bya masiku lama.

Xivangelo xa kona i ku va va kumekile va dyondzile hi vutomi bya le vukatini na ku va va nga ha swi lavi ku va va ya hlangana na leswi a va swi hlangane na swona evukatini.

Mina a ndzi ta n'wi dyondzisa hikuva a sungula a chela mati epanini laha a nga ta ya a ya tseleka endzhaku ka loko mavirile a tlhelaku a teka mugayo wa yena a ya wu tirhisa ku sweka a sungula hi ku tshibela.

Mina a ndzi ta tsala buku hi swakudya leswi swi nga ta va swi akaku vanhu laha vanhu vo tala va nga ta kumeka va yi xava buku ya kona.

Loko u n'wilamhuka eka ndhavuko wun'wana endzeni ka kaya ra wena xana a wu ta sweka yini.

Nkoka wa ku khuvuriwa hileswaku loko munhu a nga khuvuriwanga a nge vi a kumeka a ya ematilweni kambe munhu u fanele ku khuvuriwa a kota ku hundzuka a fananisa na yeso.

Mina ndzi nga n'wi yisa hikuva swi ta endla leswaku a kota ku dyondza tindzimi to hambanahambana a ha ri mutsongo naswona a kula a tlharihile swinene.

Swi hambana swi hambana hi ndlela leyi loko u va amukela u faneleke ku va nyika swakudya swa ndhavuko.

Swakudya swa ndhavuko lexi ndzi xi rhandzaka i xigugu laha u xi endlaka hi timanga naswona xi nandzika swinene.

Xiambalo lexi ambariwaku hi vavasati i swiambalo swo fana na miceka na swibelani.

Munghana wa wena u kuwa vukati kutani wena u ya enkhubyeni a wu ambarile.

Ina mina ndzi vona ku hambana swinene na hi mahanyelo ya vanhu lava nga ya etikhobeni na lava vo ka va nga yangi a ma ha fani.

Ndzi vona swakudya swa manguva lama swi ri ku hambanini swinene ni swa ndhavuko hikuva swa masiku lama swi na swilo leswi va swi ngetelaka ku va swi va swi nandzikisa kumbe na va ku va swi kurisiwa.

Vugevenga xi tele ngopfu emadorobeni hikuva hi laha na vona va ti tivaka leswaku va nga kuma mali yo tala loko va endla vugungundzwana emadorobeni.

Va ku nghena khwayereni ya kereke leyi xa xikolweni xa n'wina kambe a va yimbeleli tinsimu leti kereke ya n'wina yi ti yimbelelaka.

Xana hi wihi ntirho loyi tirhiwaka hi vavanuna emindyangwini.

Xana u vona swi sasekini leswaku va xisati lava va nga eka vurhangeri bya varhangeri.

Xana hi wihi a ku dya swa ndhavuko leswi swi rhandziwaka kumbe ku swi tsakelaka naswona hikokwalaho ka yini.

Mincino ya ndhavuko i ma kwasa kwasa laha vanhu vo tala va hi tivaka na ku cina hi xibelani.

Dyondzo leyi ndzi yi kumeke eka tinsimu ta tindhavuko i ku va u dyondza hi ta khale ka khaleni.

Ndzi twisisa leswaku hi laha vanhu va xinuna va yaku kona ku ya va ya va vavanuna va mpela.

Anakanya u ri muendzi a fika eka languta hi swihi swakudya swa ndhavuko leswi u swi hlamuselaka.

Xana mi tirhisa ndlela leyi mugangeni wa ka n'wina wu tshama wu nyika vanhu.

Swiphiqo leswi u hlanganaka na swona hileswaku xikolweni swa le matikoxikaya a ku na swilo swo tala swo dyondzisa vana va xikolo naswona xi kumeka xi nga ri ni mpfuno eka mfumo.

Mina ndzi vona swi nga ri kona hikuva ematikoxikaya laha ku nga tala vanhu swinene na swikolo swa kona a swi talanga.

A ndzi ta swi hlayisa hikuva ndzi swi nyika swakudya mpundzu, nhlekani ni madyambu naswona ndza ndzi ndzi ndzi xi kela mati nkarhi na wihi na wihi.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi talaka ku swi lulamisa i tshopi laha ri nandzikaka swinene naswona vanhu vo tala va ri tsakela.

Xana u swi kota ku hlaya xivongo xa ndyangu wa ka n'wina loko ku ve swa kota swi dyondzisa hi mani.

Xitori xa mayelana no siku ro sungula ro sweka swakudya swa ndhavuko hileswaku a ndzi nga tivi nchumu hi ta ma swekelo ya swakudya swa ndhavuko naswona ndzi sungune hikuva ndzi hlupheka swinene endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi swi kota.